Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro ka ntlha ya gore batho ba bangwe ga ba kgone go ka bona madi a go ithekela data gonne e a tura.

Ee, mo matsatsing a segompieno data e dirisiwa thata bangwe ba e dirisa go dira tiro ya sekolo, bangwe ba e dirisa go le lebelela di-video kwa inthaneteng. Mme nna data e ke e rekang e tsaya kgwedi yotlhe.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding eno ke di-megabyte di le masome a matlhano, mme ke e dirisitse kgwedi yotlhe. Fa motho a ka batla go reka data eno a lebelele di-megabyte tse di dirisiwang kgotsa tse di kwadilweng gore tse dintsi ke tse di feng, mme o tla tlhopha go tswa mo go tsone tseno.

Nka itumelela go dirisa data ya LTE e e tsayang lobaka lo loleele la matsatsi a masome a mararo nngwe, e leng kgwedi yotlhe. Nka rata gore e tsene kgwedi nngwe le nngwe fa e simolola.

Five G e tla fetola tsela ya go dirisa data ka lebelo le legolo thata, go arabela ga kgolagano go tla nna gaufi le go se nne teng, batho ba le bantsi ba ka kopanngwa ka nako e le nngwe ntle le gore network e tshwara le go goga.

O tsenya airtime mo mogaleng wa gago wa letheka, morago ga moo o tobetsa nomoro ya network e o tlabeng o e dirisa, morago ga moo o tla bona dinomoro di kwadilwe mme go kwadilwe dingwe le dingwe ka tatelano gore seno ke eng seno ke eng, mme wena wa go tlhopha fo go kwadilweng data fa o sena go go tsena mo o tla itlhopela gore o reka data ya nako e kae e tla tsayang lobaka le le kae.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako ke a go dira gore ke reke e nngwe e tla leletsang, mme ke ka dira gore ke seke ka tsena thata kwa inthaneteng ka lebelela di-video sebaka se se leele gore data ya me e tle e bolokege.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka data gore ke seke ka tsaya lobaka lo lo leele ke senya mowa ebe ke reka data.

Ee, fa o na le data o ka kgona go e farologanya le motho yo o gakala nao, go dira jalo o tshwanetse go tsena mo mogaleng wa gago wa letheka mme o tla bona di-option-e ka go latelana gore o romela jang airtime. O tla tsenya dinomoro tsa motho yo mo romelelang airtime eno mme morago ga moo o kwale gore wa mo romelela airtime ya lobaka lo lo kae kgotsa ya bokae.

Mo isagong data e e sa feleng kana e e tsayang lobaka lo lo leele e tla nna fa mafaratlhatlha a five le a kwa morago ga five a nna mantsi, ditirelo di tla ntsha dikgatelelo. Go ka nna le tharabololo ya tiriso ya data go ka nna le data ya internet-e, ya TikTok kana ya Facebook seno se tla thusa go boloka data.

Ee, tiriso ya megala ya letheka e botlhajana ka gonne baithuti ba ka kgona go tsena mo inthaneteng, ba lebelela dingwe tse di tsamaisanang le le sekolo, ba tla ithuta ka megala ya bone ya letheka mme ba tla kwala di tirogae tsa bone ka megala ya letheka.